Iiteksi yindlela yothutho ethathwa ngabantu abaninzi. Uza kuya kwirenki yeeteksi ejikeleze ikona kwaye ubuze nje nawuphi na umqhubi ukuba ungazifumana phi iiteksi eziya edolophini. Emva koko, xa useteksini xelela umqhubi apho uya khona kwaye uya kukubeka kwindawo yokumisa ekufutshane. Ungalibali ukuhlawula umboniso ofanelekileyo weeteksi.

Xa ibhasi ifika kwangexesha, abantu abasebhasini bafika kwangethuba kwiindawo abaya kuzo kwaye ibenza bonwabe kakhulu abakhweli. Ikwaqinisekisa ukuba abantu basoloko besazi ukuba ibhasi iya kuba nini esitophini ukuze bangaze bayiphose.

Ulibaziseko olwandisiweyo lunokuchaphazela kakhulu abahambi ngenxa yeziphumo ezinjengokulahleka kwexesha, unxibelelwano lwenqwelomoya oluphosiweyo, umthwalo wemali kunye noxinzelelo, ngakumbi xa kungabonelelwanga ndawo yokukhwela kwakhona.

Bendiya kuqinisekisa ukuba imoto iya egaraji kwinkonzo. ukujonga ioyile, amanzi kunye namavili. Ndingaqinisekisa ukuba sinetanki yamafutha agcweleyo ukuqinisekisa ukuba siyafika apho siya khona. Ndingaqinisekisa kwakhona ukuba sipakisha amashwamshwam kunye neziselo zendlela kwaye kunjalo kufuneka sibenomculo omnandi ukuze sihlale sonwabile.

Uqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi luchaphazela kakhulu abakhweli. Abantu kufuneka bafike kwiindawo abasebenza kuzo kwaye ukuba baye bafika emva kwexesha, abanye banokuphulukana nemisebenzi yabo. Ukuba abafiki emsebenzini abanye banokuphulukana nemivuzo yabo kwaye nogwayimbo olunobundlobongela lunokwenzakalisa abanye abakhweli abanokuba bekwindawo engenanto yoqhankqalazo.

Ukuba umqhubi wam weBolt okanye uUber uyabaleka ngesantya esiphezulu, ndingamxelela ngobubele ukuba athobe isantya ngoba kuyingozi ukwenza isantya ingakumbi ukhwele nabakhweli. Bendiya kumxelela ukuba, ukuba angamameli ndingaxela kubanini beBolt okanye iUber kwaye unokuba semngciphekweni wokuphulukana nomsebenzi.

Enyanisweni, bendiya kufowunela umphathi wam emsebenzini ndimxelele ukuba ndiza kufika emva kwexesha emsebenzini kuba kufuneka ndithathe enye indlela yokuthutha. Ndiza kuqhubeka ndilinde ibhasi elandelayo okanye ukuba ithatha ixesha elide ndingasebenzisa ezinye iindlela zokuhamba njengeeteksi okanye iBolt okanye uUber.